Ee, ditokelo tsa ka ke a di tseba. Motho ha a se na tjhelete hana tjhelete. Ebile motho ha a sa sa sebetse, o tla nka tjhelete e kae ya hore a patale kontraka eo ya bona eo le di-data bundles. So ke tlo ba jwetsa hore ha ke kgone ho e patala ebile ha ke na tjhelete. Molao wa wa tjho hore na ha motho a sa kgone ho patala ntho eo. O tla e lefa mohlang a nang le tjhelete, bonyanenyana ba hore a ka lefa tjhelete eo e hlokahalang. Ha se na yona ha a na yona.

Ke tla sebetsa ka kgotso. Ho buisana le ka boikarabelo ho netefatsa hore marangrang a kgutlela tshebetsong e ntle. A sebediswa ka bohlale mme batjha ba ithuta ho ba baetapele ba maikarabelo. Taba ena ha e hloke phefo kapo kahlolo. E hloka thuto, boetapele bo hlomphang setjhaba, le morero e hlakileng. Ke a leboha.

WEP ke kgutsufatso ya Wired Equivalent Privacy. Ke lenaneo tshebediso ya tshireletso ya Wi-Fi. Le neng le etseditswe ho sireletsa marangrang a senang metjha, wireless networks. Ho re a be le tshireletso e tshwanang le ya marangrang a nang le metjha, wired networks. E na e reretswe hore molaetsa o tsamayang ka Wi-Fi o patuwe, encrypted. E le hore batho ba sa dumellwang ba seke ba kgona ho bala kapa ho kenela marangrang ha bonolo.

Nna ke sheba difilimi tsena tse kang tsa bo temo. Difilimi tse tsena tse mona tse ahang, tsa bophelo. Mme ke di sheba le bana beso, ke di sheba le batswadi, le hona ke di sheba ha ha nne bekeng. Ha ke qeta ho di shebella mohlomong ke utlwa ke kgotsofetse, ke utlwa ho na le ntho e ke ithutileng ho tsona.

Nka thabela hore na ke patale tjhelete e kalo ka four hundred ka kgwedi. Hore ke kgone ho thola ditaba tseo tse lekaneng. Mme ke ka thabela yona hobane e tla be e le tjhelete e kang nka e kgonang. E seng ho feta moo.

Ke tlo mo jwetsa hore e motho e mong le mong o na le kgetho ya hae bophelong. Ebile motho e mong le mong o na le ditokelo. Ha bona hore ke ntho e tlo mo tswela molemo, e le toro ya hae. Ho tloha haholo ha ke na mathata hore ae sale morao ebe sebini.

Batho ba tsamaisang kapa ba rekisang ditaba tsa batho. Ke bona e ba sa bolokeha. Hobane ba bang ba batho ha ba thabele hore ditaba tsa bona di ka nkuwa tsa nna tsa phatlalatswa hohle. Hobane ba ka lemala, batho bao ba ba ka ba ntsha kotsi kapo ba ba bolaya. Ka le leng hlakoreng le leng ke re na na bao tse ding tsa dintho e ntse e lokile, hobane ditaba di a hlokahala. Hore ha e le batho ba kotsi, setjhaba se tsebe ka bona.

Mohala wa thekeng o entse ho be bobebe ngwanaka. Hobane ka jekolena re kgona hore re romele molaetsa hana jwale o be o fihle. Ebile hana jwale molaetsa, mohala ona wa thekeng re kgona hore re founele batho ba hole naheng tse ka ntle re kgone ho ba jwetsa hore ho etsahalang hana jwale. Pele hwane ne re emela dikgwedi ho re re re ise molaetsa o fihle bathong, o nke bo dikgwedi dikgwedi. Jwale re bona hana jwale se re sebedisa mohala wa thekeng o etsa bophelo bo be bonolo.

Ke ka rata ha ekabana le dikanale tse mashome a mararo. Hobane ke tlo kgona hore na na ke di ke kgone ho di sheba ka ka ho fela ka kgwedi. Mme ke ka thaba haholo ha nka ba na le dikanale tsa mashome a mararo. Ke bona di lekane for hoya ka tjhebo ya ka, le ka nna.

Customer service, ke tletleba ka hore na na ke rekile data ya mashome a mararo hora e fetileng. E se e fedile ka pelenyana. Ke a ipotsa bothata ke eng hore nanana data tsa lona di tsamaye ka pelenyana tjenana. re na le ditokelo re le ebile re le ntho ya hore na na ya re le support a jwalo ka ha le tseba hore di-network di ya sokodisa. So ke batla ho tseba hore hobaneng data e fela ka pele tjenanana e so nke le nako. Bothata e kaba bo ho kae? Ha le ha le le jwalo, ha re sa hlotse re reka data ho lona.